Ke ne ke tsamaya le mme wa ka mo leetong le ka bese, fa ke ne ka tshwara ke moroto mme motho o o na kgweetsa bese o ne a sa batle go ema mme ke ne ka ithotela. Letsatsi leo ga nke ke le lebala, ka gonne le nkutlwisang botlhoko.

Go le gantsi ditlamorago tse batho ba nale tsone ke gore ba ikotlhaela gore ke goreng ba tsamaya ka diterena ka gonne mo ditereneng go na le batho ba le bantsi, mme o fitlhela motho a sa rate go palama sepalangwa se se nang le batho ba le bantsi.

Di ama dipalangwa tsa dithuto mo tseleng ka gonne dirori tse di rwalang dithoto di tsamaya di iketlile, mme dipalangwa tse dingwe ga di kgone go tsamaya ka bonako ka gonne dirori tsa dithoto di be di le mo pele ga tsone.

Go na le mathata a le mantsi a batho ba lebaneng le one ba ba sa tswang go ithuta go kgweetsa, ba lebane le go tshaba go tsamaya mo ditseleng tse di tletseng ka dikoloi mme ba tshaba gape le go kgweetsa ba jaag-ile.

Nna ga e se toro ya ka go bona ke palama sefofane, sefofane ha ke se rate ka gonne go na le di kgonagalo di le dintsi gore se ka tswa sa wela fa fatshe. Se ka tswa sa tswa mo tseleng le batho ba ba se kgweetsang ba ka tswa ba latlhegelwa ke taolo ya go se kgweetsa sentle.

Dibese ga di tsamaye tsotlhe mo metseng, dibese tse di tsamayang mo metseng ke tse di tsayang bana ba dikolo, mme tse dingwe tsamaye mo metseng. Fa o batla go pagama bese o tshwanetse go ya go emela bese kwa boemelodibeseng.

Ditirelo tsa e-hailing tse di jaaka Uber le Bolt-e tlhwatlhwa ya teng e kwa godimo go na le tlhwatlhwa ya ditekesi, mme gantsi batho ba ba dirisang ditekesi ke ba ba sa kgoneng go ka patala Uber kgotsa Bolt.

Ke ne ke ka lekanya tirelo e e dirwang ke dibese mo sekaleng sa bone, ka gonne nna go ya ka nna ga ke rate go pagama bese. Bese ga e se sepalangwa se e le goreng ke ka re ke rata go se dirisa ka gonne ke setshaba.

Go ya ka nna ke nagana gore go ka batliwa batho ba ba itseng go kgweetsa, batho ba ba itseng melao ya tsela, mme ba obamela le melao ya tsela gore dibese tse di tsang maeto a maleele di dire sentle.

Maitemogelo a ka a go dirisa dithekisi ke a a siameng ka gonne, go le gantsi ga ke dirisa tekesi go ya toropong ke tsena sentle ka nako kwa toropong, mme ke tsena ke bolokesegile.

Fa ke nka nako e telele ke tsaya dijo, metsi, le maungo le dilo tse ke tlile go di tlhokang kwa ke yang teng jaaka bo diaparo.

diragala gore motho o o kgweetsang baesekele, baesekele ya gage e seke ya kgona go tsamaya gonne mo fatshe mbu o le metsi go le diretse. Mme baesekele e tlile go mo imela gore a kgone go e kgweetsa.